Ka kakaretso ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelwang bogodi di amana le phepo, metsi, tshireletso, botsogo le tshireletso ya tlhago. Mme puso le Lefapha la Pholo ba ka tsenya letsogo ka thuto, kalafo, mekgwa ya tlhago le tshegetso ya molao go thusa bagodi go tokafatsa boitekanelo jwa bona.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bona ka gonne mo dikarolong tse dingwe pholo e na le botlhokwa jwa setso le boikokobetso jo bo tlhomameng mo malapeng.

Go tlhokomela batsofe ke ntlha ya botlhokwa mo setšhabeng. Mme batho ba lebelela dilo tse di rileng jaaka tlhokomelo ya maikutlo le seriti. Boitumelo le botsalano tsona di farologana jaana mo metlheng ya setso ya segompieno gape le ka malapa a sa lekaneng.

Bagodi ba newa seriti ka go nna bagakolodi ba rona le barutisi ba botshelo. Ka ntlha ya ditekanyetso tsa setso batho ba kgona go bona batsofadi e le nako ya tlotlo, eseng ya go latlhega.

Lelapa le tshwanetse go fana ka lorato, tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi le tlotlo. Setšhaba sone se tshwanetse go tlatsa ka tshebeletso, tshegetso ya madi le polokego ya pholo.

Puso e neelana ka madi a kgwedi le kgwedi go thusa bagodi go reka dijo, diaparo le dilo tse dingwe tsa mothego. Bagodi ba bona kalafi mahala. Mo dinakong tsa tlala bagodi ba fiwa dijo kgotsa diphalelo tsa motheo.

Ke mafelo a puso e e tsamaisang go tlhokomela bagodi ba ba senang malapa kgotsa ba ba humanegileng. Go na le gape mafelo a a tsamaisiwang ke NGO, ke mekgatlho ya boithaopo, ga go duelwe. Gape go na le mafelo a a rulagantsweng go tlhokomela bagodi ka maemo a kwa godimo, bona ba a duela.

Puso e setse e ntse le mekgwa e siameng ya go tlhokomela bagodi mme bothata ke gore madi a kwa tlase, mafelo a tlhokomelo ga a lekane mme maikutlo le seriti sa bagodi ga di a tlhokomelwa ka botlalo. E ka tokafatsiwa jaana, ka go oketsa madi a phenšene, go tlamela ka badiri ba tlhokomelo le go rotloetsa tirisano ya lelapa le setšhaba.

Phenšene ke mosola o mo golo o tlamang bagodi ke motheo wa botshelo. Mme e ka tokafatsa thata fa puso e ka oketsa madi kgotsa ya tlatsa ka ditirelo tse dingwe tse di tlhokang madi a mantsi.

O tshwanetse go netefatsa gore a mengwaga e ya go dumelela go ka dira kopo ya phenšene. O ye kwa diofising tsa puso tse di leng kwa gaufi, o tlatse le foromo ya kopo o ise ditokomane tse di tlhokegang. Ditokomane di tla sekasekwa ke ba puso. Fa kopo ya gago e dumelwa o tla ngwadiwa o le moamogedi wa phenšene, o ka amogela madi a gago ka banka.

Phenšene e ya puso e fokotsa morwalo wa madi, mme e sa lekanela ditlhokego tsotlhe. Ka jalo lelapa le batlhokomedi ba santse ba tshwanetse go tsenya letsogo.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le masome a mathataro. Batho ba dingwaga di le masome a mathataro ba amogela phenšene ka ntlha ya gore ba simolotse go tlhoka tiriso e kgolo mo tirong, ba tlhoka tshegetso ya madi.

Bagodi ba ka kgona go ya dipetlele ka thuso ya puso, thuso ya setšhaba le tshegetso ya malapa le batlhokomedi. Fa go rulagantswe sentle.

Fa puso, setšhaba le malapa ba tshegetsa bagodi ka tsela e e akaretsang, ba ka kgona go fitlhelela dipetlele le go bona kalafi ya motheo ka botshelo jwa bona.

Ditlamelo tsa pholo le ditirelo tsa puso di fokotsa kgatelelo ya madi le sekgala. Di thusa bagodi go fitlha ditirelo tsa mothego le go tlhokomelwa ka botlalo. Fela go sa lekana le go rarabolola dikgwetlho tsotlhe tse di amanang le go fitlha mafelo a tlhokomelo mo metseng e megolwane le ka maemo a botshelo.

Go botlhokwa thata ka gonne e tlile go fokotsa sekgala le go fa tshegetso ya pele mo bathong ba ba golwane. Le go tokafatsa botsogo le go thibela mathata a a kotsi.

Ke malwetse a a jaaka kgatelelo ya madi, kgatelelo ya pelo le malwetse a sukiri.

Ke ka gonne metse ya kwa magaeng e kgole le kgole and-e baagi ba amega jaana fa ba lwala, ba bangwe ga ba kgone go tsamaya ba tshwanetse go kry-a dikoloi tse di ka kgonang go ba felegetsa.

Malwetse a ka tswela pele a sa laolwe, ba ka ikutlwa ba kgaogana le setšhaba kgatelelo ya maikutlo e oketsega.

Ka ntlha ya kgatelelo ya maikutlo le bodutu, madi a kwa tlase le go tlhoka tshegetso ya ikonomi, sekgala sa tleliniki le mathata a mmele.

Dikgoreletsi tsa batho go fitlhela kalafi di amana le madi, sebaka, botsogo, maikutlo le tshegetso ya puso.

Ke ka tsela e ntseng e bonala e le botlhokwa mo botshelong jwa motho yo o kileng a tlhoka thuso ya bongaka ka bosigo. Fa o sena thuso, botlhoko le matshwenyego di a oketsega. Fa ditleliniki di le teng diura di le twenty-four ka letsatsi go tshwanela gore motho mongwe le mongwe a kgone go bona thuso mo nakong e e tlhokegang. Mme gone seno se fetola botshelo jwa basadi le ngwana wa bone mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Go tokafatsa ditsela tsa go fitlha tirelo tsa kalafi go thusa mo go lemogeng malwetse ka bonya, go latela kalafo ka tsela e e sa emeng, go tokafatsa kitso le maitshwaro a botsogo, go fokotsa ditlamorago tse di masisi mo bathong le mo malapeng, le go oketsa botsogo jwa setšhaba ka kakaretso.

Fa batho ba fitlhela ditirelo tsa tlhokomelo ka bonako go nna motlhofo go lemoga le go latela malwetse a a sa foleng ka bonya. Thibela mathata a masisi jaaka pelo e e sa intshwareleng le di tlhotlheletso tsa sukiri. Tokafatsa phetogo ya botshelo e e siameng le maitshwaro a botsogo. Fokotsa ditlhabelo le ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa kalafi.